Izinyosi zibalulekile ekusizeni iy'tshalo ukuthi zikwazi ukuthelela, njengoba iy'nyosi zikwazi ukuthi ziyenze ukuthi iy'tshalo zikwazi ukuthi zikhiqize ukudla. Ukudla okufana njengamafruthi, ama-aphula, amapentshisi ziyasiza ukuthi zikwazi ukuthi ezinye iy'tshalo zikwazi ukuthelela esinye isitshalo. Futhi into abalimi abangayenza ukuze iy'nyosi zikwazi ukwenza lowo msebenzi, bangazisiza ngokuthi bazinikeze izinto ezifana namanzi ahlanzekile, zizokwazi ukuthola amanzi ahlanzekile bese zizokwazi ukuthi zisize iy'tshalo ukuthi zikwazi ukukhiqiza ukudla.

Kucwaningo lami, ngithole ukuthi kunezintuthwane ezimnyama, kube ney'ntuthwane ezibomvu. Engikutholile ukuthi iy'ntuthwane azikwazi ukusiza ekutheleleni impova njengoba iy'ntuthwane zingakwazi ukundiza. Okusho ukuthi azikwazi ukuhamba ibanga ziyonikeza esinye isitshalo impova. So, azinawo umthelela omningi, or aziyidlali indima ekutheleleni impova.

Ukugezwa kwesikhumba kuba nomthelela kwimvelo ngoba maningi amanzi asetshenziswayo uma kugezwa isikhumba. Futhi maningi amanzi angcoliswayo uma ngabe kugezwa isikhumba. Loko kubangela ukuthi kube nomthelela omubi kwimvelo. Ukugawulwa kwamahlathi kona kwenza ukuthi izilwane zingabi , zingabi nendawo yokuzivikela, noma nendawo yokuphumula. Loko futhi kwenza ukuthi kube nomthelela omubi kwimvelo yethu.

Ukusekela abalimi abasafufusa, loko kungayenza ukuthi kuthuthukise amathuba emisebenzi, kwenze nanokuthi intsha esafunda izame ukucabangela ukungena kumkhakha wezolimo, futhi loko kuyoyenza ukuthi abantu uma ngabe bangene kulo mkhakha bakwazi ukuthi baqashe abanye. Ngokwenza loko, kusho ukuthi isimo sethu sabantu abangasebenzi, izinga labantu abangasebenzi, liyoncipha esizweni sethu.

Kungaba indlela ababaphatha ngayo abantu abasebenza emaplazini. Indlela abantu, abaphathi basemaplazini abaphatha ngayo abantu abasebenza emaplazini ayikakabi sezingeni eliphezulu basabaphatha ngendlela yokuthi bayabahlukumezeka. Indlela ekumele babaphathe ngayo ayikakabi nobulungisa. So, uma kukhona into uhulumeni angasenzeli yona njengomphakathi, ukuthi akwazi ukuthi asize abantu abasebenza emaplazini ukuthi bakwazi ukuthi babenamalungelo njengabanye abasebenzi.

Izinambuzane ezivamile kakhulu ezivini kuba izibungu. Indlela yokuthi ukwazi ukunqanda izibungu ukuthi ukwazi ukuthola ikhambi noma umuthi wokuthi uzibulale, koda lowo muthi ungabulali izitshalo zakho ubulale kuphela izibungu. Enye into, ungazama ukuthi isikhathi nesikhathi ulokhu ubheka vele ukuthi izibungu azikho, and then ukwazi futhi ukuthi uzinakekele izitshalo zakho. And then, ukwazi nanokuthi uhlezi ulokhu ufaka umuthi ukuthi izinambuzane lezi zingalokhu zibuya zizomosha izitshalo zakho.

Uma ngingase ngithole ithuba lokusekela umlimi wangakithi ngokuthi ngithenge kuye uhlobo lesithelo, ngingathenga amapentshisi. Amapentshisi amnandi, futhi uma ngabe uthole isihlahla esikwazi ukuthelela kahle uyakwazi ukuthi nawe uwajabulela, wena nomndeni wakho. Nanokuthi, kule ndawo engihlala kuyo asinabo ubalimi abaningi abatshala amapentshisi. So, loko kuyoyenza ukuthi kube lula ukuthi ngikwazi ukuthola amapentshisi, futhi ngikwazi ukuthi ngimsekele umlimi wangakithi.

Ingakwazi ngokuthi itshale izitshalo ezahlukahlukene ngoba kunezinye izitshalo ezikhona la eNingizimu Afrika kwamanye amazwe abangenazo. Loko kuyoyenza ukuthi uma ngabe bazibona lezo zitshalo baheheke, futhi bahalele ukuthi bakwazi ukuthi bazinambithe bazizwe ukuthi zinambitheka kanjani. Futhi enye into engayenza ukuthi abavakashi baheheke ukuthi uma ngabe izitshalo zahlukahlukene, bazoba bazoba nelungelo lokuzikhethela ukuthi iziphi izitshalo abangathanda ukuthi bazizwe ukuthi zi-taste-a kanjani.

Ngokocwaningo lami ngithole ukuthi kunezinhlobo ezintathu zenkomo. Kunezinkomo zenyama, kunezinkomo zobisi, kunezinkomo zezinjongo ezimbili. Izinkomo zenyama, inkomo efuyelwa ukuthi izosetshenziswa ukuthi ihlatshwe ihambe iyothengiswa ema-butcher. Inkomo yobisi, inkomo esuke ifuyelwe ukuthi ikwazi ukuthi ikhiqize ubisi. Inkomo enezinjongo ezimbili, inkomo ekwaziyo ukuthi ikhiqize ubisi iphinde ikwazi futhi ukuthi isetshenziswele ukuthi ihambiswe iye ema-butcher.

Abalimi abasafufusa babhekane nezinselelo zezimali ngenxa yokuthi uhulumende wethu akakabi nemali eyanele ukuthi akwazi ukuthi abaxhase ngemali yokuthi bathuthukise amabhizinisi abo. Nanokuthi, enye into ababaningi abalimi abangene kulo mkhakha wezolimo, besasebancane. Okwenza ukuthi kube nzima nanokuthi u-government akwazi ukuthi abaxhase, noma ukuthi amanye amakhampani akwazi ukuthi afake imali ukuze asize uhulumende wethu ukuthi akwazi ukusiza abalimi abasafufusa.

Kungathuthukiswa ngokuthi uhulumende wethu asize abalimi abasemaphandleni ngezingqalasizinda ezifana ne-inthanethi nogesi. Ukuze abalimi bazokwazi ukuthi bakwazi ukuxhumana nabanye abalimi abakwezinye izifundazwe, futhi bakwazi ukuthi bathole usizo olusheshayo ngokuthi basebenzise i-inthanethi. Bakwazi futhi ukuthi bazitholele olunye usizo bona ngokwabo ngaphandle kokuthi balinde uhulumende ukuthi yena aze abalethele usizo emaphandleni.

Into engabasiza ukuthi bakwazi ukuthi bathole indawo efanele, indawo izinyosi ezikwaziyo ukuthi zifinyelele kuzo. Okokuqala bangayenza ucwaningo ngokwazi ukuthi leyo ndawo abasuke bafuna ukutshala kuyo ikulungele na ukuthi ingahlala izinyosi? Mase balutholile lolo cwaningo, lapho-ke bayokwazi ukuthi bathole izinyosi ziyofinyelela kalula kuleyo ndawo abazobe bazame ukuyithola ukuthi batshale kuyona.

Ngingahlonza izinkinga ngokuthi ngenze ucwaningo. Uma ngibhekana nenkinga ngenze ucwaningo ngibuze kwabanye abalimi ukuthi bona bayixazulula kanjani leyo nkinga leyo. Nanokuthi, okunye engingakwenza ukuthi njalo ngosuku ngibheke izitshalo zami ukuthi zikhula kanjani? Futhi ngibe nesineke nezitshalo zami ukuze ngikwazi ukubona ukuthi inkinga nenkinga ngiyixazulula kanjani. Loko kuyongisiza ukuthi izitshalo zami zikhule, futhi kungisize nangokuthi nami ngikwazi ukuthuthukisa abanye abalimi ngokuthi ngibasize uma bebhekane nezinkinga.

Indlela engiyisebenzisayo ukuhlela isikhathi ukuthi ngibheke ukuthi isiphi isikhathi isitshalo esithile esikhula kakhulu. Njengokwesibonelo, amapentshisi athela ngayiphi inkathi yonyaka? Loko kubalulekile ukuthi uwazi ukuthi isiphi isikhathi okumele usisebenzise ukutshala isitshalo esithile. Angeke utshale isitshalo esifana njengamapentshisi ebusika. Koda kubalulekile ukuthi ukwazi ukuthi ulinde kuze kube isikhathi sehlobo. Nanokuthi ukwazi ukubheka isimo sezulu. Isimo sezulu siyasiza ukuthi ukwazi ukuthi ubone ukuthi isitshalo esithile ukwazi ukusitshala ngayiphi inkathi wonyaka.